Irhabi, irhabi mvunulo wesikhethu ombathwa bantazinyana bequde.

Isikotjhi, isikotjhi kumvunulo owenziwe ngetjhila ombathwa equdeni umbathwa bentazana ngoloSihlanu nangoMgqibelo kwaphela.

Ziinrholwani ezikhamba zimbili ezimbathwa bentazana bequde bazimbatha phakathi kweveke ukuya ngoloSihlanu.

Umnayilani, umnyalinani mlayezo, mlayezo umnyalinani mlayezo.

Umgari, umgari mlingakobe umbathwa bafazi, yivunulo yabafazi eyenziwe ngomncamo mlingakobe yivunulo embathwa bafazi.

Umadalanyana, umadalanyana simbatho esimbathwa bantazinyana abasakhulako abangakenzi isiko umadalanyana wenziwa ngetjhila.

Umbalo, umbalo kuyingubo yesikhethu enemibala ehlukahlukeneko ingubo le iyasetjenziswa kanengi nakusondele iminyanya yesikhethu nofana kuvunulwa ngayo.

Unokhethwako, unokhethwako yikumbese embathwa bomma, kuyingubo embathwa bomma ngelinye ilimu bathi yikumbese.

Umtshurhwana, umtshurhwana kuyingutjana encani embathwa bomma abendileko, umma owendileko onomuzi umbatha umtshurhwana yingutjana encancani embathwa ngaphezulu ebizwa ngokuthi mtshurhwana imbathwa ngumma owendileko.

Isihlohlo, isihlohlo yindlwana yenyoni yindlu eyakhiwa yinyoni kanengi itholakala emlanjeni hlanu kweengaba nofana imigaba yindlwana yenyoni.

Umncwazi, umncwazi kusisambatho esithwalwa ehloko mncwazi loyo.

Umkhala, umkhala yivunulo embathwa masokana uthwalwa ehloko wenziwe ngomncamo ngongiwo umkhala loyo.

Unomahlonjana, unomahlonjana kuyingubo embathwa bomama bavunula ngayo emnyanyeni kuyingubo yesikhethu.

Unomatlawana, unomatlawana kuyivunulo embathwa bomma ehloko yenziwe ngomncamo nguye unomatlawana loyo unomatlawana wenziwe ngomncamo.

Imvunulo yesiNdebele iqakatheke khulu ngombana ikhombisa imvelaphi yakho kokobana ungubani, uphumaphi iqakatheke khulu ivunulo yesiNdebele.

Isiko litjho ukuthi ngingubani ngivelaphi ngingewakabani ngiyiphi ikambiso engakhamba ngayo, isiko kimi litjho lokho.

Ikuveza khulu kwamambala ngokwalokhu esikubiza ngokukuthi yi-tribe, ukuthi umhlobo bani, uphuma kuphi, uwela ngakuphi ikuveza ngaleyo ndlela.

Ukudla okuthandwa khulu yijemu. Ijemu ithandwa khulu bomma bayiphaka equdeni begodu bayithanda khulu ukuyidla. Okhunye mrorho, umrorho uyakhiwa uphekwe udliwe kanye nembuzi. Imbuzi iyahlatjwa iphekwe idliwe ngengizo ezithandwa khulu lezo esikweni lami.

Inaka kusisembatho esenziwe ngesikhumba esimbathwa madoda athetheko.

Iphotho, iphotho kusisembatho esiphothelweko ngomncamo nofana kuphothela isambatho sibenomncamo, leso sambatho sibizwa ngokobanyana yiphotho. Iphotho kusisambatho esenziwe ngomncamo.

Iphephethu, iphephethu kusisambatho esenziwe ngomncamo, esimbathwa bomma nofana abantazinyana, yiphephethu lelo. Lenziwe ngomncamo iphephethu, simbathwa bomma nofana ababentazinyana.

Ibhetjha, ibhetjha kusisambatho esimbathwa bobaba nofana abesanyana. Ibhetjha lenziwe ngesikhumba, ngengilo ibhetjha lelo. Limbathwa ngaphasi, limbathwa bobaba namkha abobaba namkha abesanyana, yibhetjha lelo.

Isithimba, isithimba kusisambatho esimbathwa ngumma owendileko. Isithimba, iinthimba zakosobantu, igameli libuya lapho. Isithimba kusisambatho esenziwe ngesikhumba kanye nomncamo. Isambatho lesi simbathwa bomma abendileko, sithimba leso.

Itjorholo, itjorholo kumvumunulo wesikhethu ombathwa bomma kwaphela, yitjorholo leyo. Imbathwa bomma abendileko.

Iporiyana, iporiyana imbathwa bobaba, ngubaba othetheko. Iporiyana yenziwe ngesikhumba kwaphela.

Amapatlagwana, amapatlagwana manyathelo enziwe ngetayere lekoloyi elidala. Ambathwa bobaba nofana abesana amapatlagwana, ngiwo lawo amapatlagwana.

Umtjhotjho, umtjhotjho umbathwa besanyana nofana umsegwabo oya engomeni nofana ozokuya ukuyokwenza isiko lakhe entabeni ngaphambi kokobanyana asuke akhambe, ngiwo umtjhotjho loyo. Wenziwe ngotjani, uthwalwa ehloko.

Ibhengela, ibhengela kuyisinjana embathwa emkhonweni, eyenziwe ngegolide nofana ngedrada efana njengegolide, ibhengela ngengiyo leyo. Imbathwa emkhonweni, ingambhathwa ngumma nofana imbathwe ngubaba nofana imbathwe msegwabo nofana mntazinyana.

Amanambasikhambe, amanambasikhambe ambathwa bomama nofana abentazinyana. Amanambasikhambe manyathelo nofana mateki ambathwa bomama nofana abentazinyana, ngiwo amanambasikhambe.

Amancina, amancina nofana amacici ambathwa bomma nofana abentazinyana eendlebeni, ngiwo amancina nofana amacici. Ambathwa eendlebeni, macici lawo nofana amancina. Ambathwa eendlebeni, ambathwa bomma nofana abentazinyana.

Ibherende, ibherende imbathwa bomma khulu, ithwalwa ehloko ibherende nofana abentazinyana. Ithwalwa ehloko, kuyingwani ethwalwa ehloko ibherende.

Idzila imbathwa bomma nofana abogogo, bayitantele emkhonweni nofana entameni. Ngombala idzila isagolide, yidzila aleyo. Iyabotjhwa itantelwe entameni nofana ezandleni. Imbathwa bomma nofana abentazinyana nofana abogogo, yidzila leyo.